Fa o tsaya loeto le le telele mme dilo tse ke nagana gore o ka di tlhoka mo tseleng, sa mathomo ke tla thoma gore charger e botlhokwa go dula founu ya gago e na le motlakase o o kwa godimo. Sa bobedi e ka nna dijo, metsi le tšhelete ge o ka tlhoka sengwe mo tseleng o kgona go reka kampo o kgona go kry-a thuso e nepagetseng.

Ke nagana gore dipalangwa tse di rileng tse di tla thusang batho ba le goreng ba godile ke tse e le goreng puso ya rona e bulwe gore di tsamaye ka nakwana e le goreng e rileng. Di seke di a tshwana le mongwe le mongwe e leng goreng o tlhoka sejanaga sa go ya tirelong or kae-kae mme ba di dire ka nako tse di sa tshwaneng kampo tse e leng goreng di latela bagodi ko mafelong a bone kwa ntlong ko ba dulang kwa teng. Ke yone tsela e le goreng ke tla nagana e tla thusa bagodi ba rona a ka tsela e e le goreng e nepagetseng le go sa tlhole ba sokola mo maphelong a bo.

Ka tsela ena, ke nagana motho re a tsaya loeto lo lo telele la bese kampo sengwe le sengwe, o tla tlhoka dijo, charger-ra gore a tle a dire mogala wa gage gore o tle o nne le battery gore fa sengwe se ka diragala mo tseleng a tle a leletse batho kampo bong ba puso ba le gore ba ka thusa. Mme le dijo ke tse di botlhokwa ka gonne ga a itse le gore loeto lo le tsayang le ka nna jang mme o tlile go tlhoka dijo tse e leng goreng o tla tlhoka go ja jaaka dijo, le sa boraro ke tla re metsi. Kampo ge e le motho e le gore o na le maemo a go ja dilo tse ba mo fileng ko bookelong jaaka ba e bitsa ba re treatment mo Sejatlhaping.

Ke ne ke tla thoma go bua le ene ka mokgwa o o nepagetseng ka mowa o o ko tlase gore ka tota-tota ga ndirela sentle. Mme a bone gore o ka dira yang gore re tla siamisa kgang e le gore e mabapi le tirelo e a e dirileng mme fa a sa batle kampo e le motho o dikgoka ke ne ke ka tswa mo go ena fela ke a go batla paka e ntjha e le goreng ke tla pakang koloi ya ka mo go yone ka nako, tse dingwe puo e thata kampo e a .